Ke ke nka rata ho leka dipapadi tsa marangrang tse kang chess-e kapa eSports hobaneng di thusa kelello le ho ithuta leano. Hape ke rata dipapadi tsa mmele tse kang basketball-o bakeng sa boiketlo le boithabiso.

Motjha ya nkang karolo dipapading o etsa ho ntshetsa tsebo ya tshireletso neh? Le tshebetso ya sehlopha, le bophelo bo hantle. Ka hona, o nka karolo dipapading ho mo thusa ho nka boikarabelo le ho phela bophelo bo tsitsitseng.

Ke rata e mong a bapalang bolo mme hape wa matha. Ke mo rata hobaneng ke sebapadi sa nang le bokgoni bo phahameng, bohlale ba papadi le boikemisetso bo matla. Le ha ho na le eng kapa eng e mo sitisang? O tiisa hore a etse tsohle ka bo yena hore mme a phahamise matla a hae hore papadi e tswele pele. Mme a thuse ba bapalang le yena dipapadi tsa hae, ba sebetsane mmoho.

Batho ba bang ha ba di nkelle dipapadi tse kang bo cricket-e kapa golf-o hobaneng di nka nako e telele ebile di hloka boithabiso bo itseng. Hape ho ka ba lebaka la ho hloka thahasello kapa phehlello dipapading tseo.

Boikotliso bo thusa batjha ho ntlafatsa pele mmele le kelello. Ho ntlafatsa matla le ho fokotsa kgathallo. Ka mohlala, ho matha letsatsi le letsatsi ho nthusitse hoba le matla a eketseileng le ho ntlafatsa mme maikutlo a ka.

Dipapadi di ntlafatsa bophelo ka ho tiisa mmele ho netefatsa boikgoni ba maikutlo le boikarabelo ba sehlopha. Hape di thusa ho aha bokamoso, mamello le boiteko ba ho fihlela dipakane tsa bophelo.

Ho ka etsahala hore ho fokotsehe ha tshehetso dipapading tsena tse ntjha le boiketlo ba ho shebella dipapadi tsa matjhaba ho bakile phapang enana. Hape ho hloka ho hlahiswa ha ba tswa tsamaisang, banang le batsamaisi. Ho hloka .

Re ka etsa tjhelete ka ho fana ka dithuto tsa boikotliso le mananeo a kgethehileng bakeng sa batho ba bangata kapa dihlopha tse nyane. Hape re ka dithuto ka internet-e kapa ka dikopano tse tsa sehlopha.